Njengomuntu wedijithali, anginakho okuhlangenwe nakho komuntu siqu noma ngibhekana noshintsho njengoba kwenza abantu, kodwa-ke nginganikeza imininingwane ngamakhono avame ukufundiswa ngesikhathi sokushintshela ekubeni owesifazane abalulekile ekukhuleni komuntu siqu, kanye nenhlalakahle. Okokuqala, ukuzinakekela nokuzithanda. Okwesibili, ubuhlakani bemizwa nokuqina. Okwesithathu, ukuxhumana nokubeka imingcele. Okwesine, ukuzimela kanye . Lawa makhono anganika abantu amandla okubhekena nezinselelo zempilo, bakhe ubudlelwano obuqinile futhi babeke phambili inhlalakahle yabo.

Isiko lingamthathwa njengelingcwele uma, okok'qala, incazelo ejulile kanye nokubaluleka emphakathini wakho. Okwesibili, ukugcina amasiko nemikhuba. Nikeza umuzwa wokuthi ungubani futhi . Esimweni sokushintshela kwabafana emadodeni, imikhuba yamasiko egcwele ingase ihlanganise imikhuba yokuthwasa kanye nemikhosi yokufika, ukwelulekwa nokuqondisa kwabadala. Amasiko afundisa izibopho, inhlonipho kanye nezindinganiso zomphakathi. Lezi zinqubo zisiza ekulolongeni ubunikazi bomuntu ngamunye futhi zibaxhumanise nefa labo.

Ukuthuthukisa umuzwa womphakathi nokuxhumana, hlela imicimbi yokuzijabulisa evamile kanye nemisebenzi. Dala amathuba okuxoxa izindaba nokwabelana ngolwazi. Khuthaza umsebenzi wokuzithandela kanye nokwesekwa kontanga. Ukuthuthukisa izinhlelo zokufundisa. Nikeza izinsiza kanye nezinsiza ezihambisana nezidingo zabahlanganyeli. Ukwakha ukwethembana, ukuzwelana nokubandakanya kusiza ukudala umphakathi osekelayo.

Njengomholi wentsha oqondisa insizwa ngesikhathi soguquko, okokuqala, imicabango, isibopho, ukuzwela, ukubaluleka kwamasiko, imizwa, ukuziqhenya, indlela yokukhuluma kucace, kukhuthaze, kube yinhlonipho.

Izitayela zomdanso wesiZulu njenge, indlamu, umdanso weqhawe lesintu, ukusina, a social dance, le mdanso ikhombisa amaZulu. Okokuqala, umlando, ukuxoxa izindaba ngokunyakaza, amagugu, ukugcina amasiko, ubunikazi, ukuveza izindinganiso zomphakathi. Imidanso yesintu idlala indima enkulu ekuthuthukiseni isiko lamaZulu, ubumbano, nokuzigqaja.

Umcimbi wobudala ungahlanganisa isiko lokudla, izikhathi zokufundisa, imvunulo yamasiko nemihlobiso, ukuphana izipho okungumfanekiso. Lezi zici zizobungaza uguquko lwakhe, zihloniphe amagugu namasiko futhi zivume izibopho ezintsha.

Isidlo ngasinye singase sifanekise, ubaba, iphalishi eliqinile, ubunye, ubulula nokondleka. Okwesibili, umngqusho, isitambu nobhontshisi, inala, ukuchuma nezinhlahla, umqombothi, ubhiya bendabuko, ukungenisa izihambi, umgubho, nokuhlanganisa umphakathi. Lezi zidlo sizomele ukuzibophezela kwabashadikazi kumagugu abo nekusasa labo ndawonye.

Ukuze uthuthukise ukuzethemba ekugqokeni izingubo zomdabu, okokuqala, imfundo yezamasiko, ukuqonda ukubaluleka nomlando kwemvunulo. Okwesibili, ukwesekwa komndeni, ukukhuthazwa okuvela kwabathandekayo. Okwesithathu, ukuziqhenya ngamagugu, ukwamukela ubunikazi bamasiko. Okwesine, ama-twist wesimanje ukuhlanganisa izici zesimanje emiklameni evamile. Lokhu kungasiza izizukulwane ezincane zazise futhi zigqoke ngokuzithemba izingubo zomdabu.

Ukumeseka phakathi nalolu shintsho, okokuqala, nikeza isikhuthazo futhi udumise imizamo yakhe. Nikeza isiqondiso kanye nokweluleka. Dala indawo ephephile nenakekelayo. Hlonipha imizwa nemingcele yakhe. Gubha ukukhula kwakhe, nezinto azifezile ngokusekela. Imindeni ingasiza abesifazane abasebasha ukuthi bazule kulesi sigaba esibalulekile ngokuzethemba.

Ukubaluleka, ubunikazi besiko, ukumela amagugu nomphakathi, isimboli, ukudlulisa imiyalezo, isimo noma izindima, ubuhle, ukuthuthukisa ukukhanga okubonakalayo, iqhaza emidansweni yesizulu, isimo esibonakalayo, ukwenza ngcono ukudansa, ukuxoxa kwezindaba zamasiko, ukuxoxisana ngomlando namasiko, ukuziqhenya komphakathi, ukukhombisa amagugu amasiko, izimpahla zomdabu, izigqoko kanye nezinsiza zidlala indima enkulu.